Metshameko ya se ileketeroniki e kgona go nna jaaka motshameko wa mmatota ka ntlha ya kgaisano, mme gape e dire e le tsela ya go iphaphose le go itlosa bodutu fa nako entse e letlelela, o ka tshameka ka nako nngwe le nngwe fa o na le kgogano ya inthanete ga o tlhokomela sebaka kgotsa nako, e ka nna tsela ya go ijesa maikutlo go itumedisa kgotsa go nna le nako ya bokhutlo, o kopa bana le batho ba bangwe mo inthaneteng o aga ditsala tse dintšhwa gape wa thabela phitlhelelo ya go fenya.

Go nna ga metshameko mo megaleng go ka fokotsa go tshameka ga nama go nna bonolo batho ba kgetha go tshameka mo megaleng gonne ga go tlhoke gore o nne mo lefelong le le kgethegileng o tshameka fa o leng teng, go tlhokomologa metshameko ya mmatota bana le bašwa ba ka kgatlha ke metshameko ya megala go feta go tsamaya go ya motshameko wa mmatota, go dira gore batho ba seka ba kopana ka sebele fa bontsi bo tshameka mo megaleng go fokotsa kgatlhego ya go tshameka mmogo mo mmatoteng jaka bolo kgotsa kgwele ya dinao.

Metshameko e mentsi ya se ileketeroniki e nang le kgaisano, mme e ka kgatlhisa fa o rata FIFA E football, ke metshameko ya kgwele ya dinao e tshwanang thata le ya mmatota Call of Juty ke metshameko ya thunya-thunya Action e tlhokang mano lebelo le go tshwaragana le setlhopha le Fortune ke metshameko wa Battle Royal o nang le motshameko wa go aga le go itshoka mo dikgaisanong.

Didiriswa tsa se ileketeroniki tsa metshameko dikhomputara megaleng ya metshameko le di founu tse di botlhale di fetotse thata tsela e metshameko e e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yone ka ditsela tse di latelang, go tlisa boammaaruri le ditshwantsho tse di kgethegileng, didiriswa tsa sejo senye di na le maatla a magolo a ditshwantsho le modumo e leng se se dirang gore metshameko e tshwane le mmatota, go bula mafelo a metshameko ya inthanete batho ba tswa mafatsheng a a farologaneng ba ka tshameka mmogo ka nako e le nngwe e fetotse metshameko go tswa mo phaposing fela go ya mo lefelong la lefatshe ka bophara.

Ba tlang mo metshamekong ya se ileketeroniki ke gore, o kgona go tshameka nako e nngwe le nngwe ga ke tlhokomele sebaka kgotsa nako ka tshameka ka nako epe fa ke e leng teng, go kgona go tshameka le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe ke dira ditsala tse di ntšha re kgaisana re ntse re farologane, go nale ditshwantsho le modumo o monate, go nale kgaisano le meputso se se dirang gore ke se rata ke gore e tsaya nako e ntsi thata, go ka itlhopela le go tlwaela go nna le di tlhakanelo tse di sa siamang go ja madi.

Motho a batla go tshameka motshameko mo interneteng o tshwanetse go na le sediriswa bo morafe jaaka computer-a, playstation, X-box kgotsa founu e botlhale, kgokagano ya internet-e nonofileng gore motshameko o seke wa ema kgotsa wa tlhakatlhakana, account ya motshameko metshameko mengwe e batla gore o ikwadise kgotsa o tsenya maina a gago metshameko e tumileng mo inthaneteng ke FIFA E Football e leng kgwele ya dinao Call of Duty, BUBG, Free Fire, e leng thunya-thunya Fortune Battle Royal, e neng e be go na le Mind Craft go aga le go itshelela amoung us kgaisano ya boipiletso

Metshameko ya internet-e o sa kgaotse go ka go ama ka tsela tse pedi ya ntlha ka tsela e siameng go nontsha bokgoni jwa mono go aga ditsala tse dintšha mo lefatsheng lotlhe go itumedisa le go itlosa bodutu, ya bobedi ka tsela e e seng botoka go ja nako e ntsi thata go dira gore motho a tlhomologe dithuto kgotsa ditiro go dira gore motho a tlwaele addicted le go ama botsogo jwa leitlho la mmele, fa ke tshwanetse go kgetha motshameko wa inthanete o ke o ratang ke FIFA ka gonne o gaisa ka kgwele ya dinao mme o dira gore o tshameke le batho ba bangwe kwa mafelong a farologaneng.